Okay. So, you first uqala ngokuthi make sure into kuba ngabana akukho moto zizayo, ne? Uyibharikheyithe, ufake izinto ezichazayo ubana kwenzeke ingozi ne. And then uathende ke ngoku abantu aba baphaa phakathi emotweni abonzakeleyo, but first funeka uthi make sure uba imoto ezilapha endleleni ziyakwazi emuva like there's traffic flow eyenzekayo before uathende abaya because mhlawumbi yenzeke kwi-highway and ke ngoku iimoto are moving at a very high speed kwi-highway. So wena uzawube ubhizi uathenda abantu aba bonzakeleyo iimoto ke ngoku zingaboni ubana kwenzeke ingozi.

Well, ndingaqalisa uthetha nabo xa bekwi-age of twelve from, leven twelve thirteen that's the right age to talk about okokwabelana ngesondo, especially if bazi-girls. Especially if bazi-girls because kutheni? Kwesaa stage kungona baqalisa ukukufikisa, you know, their hormones ziyaqalisa ukuthi kick in. So that's the right age especially for ii-girls. Amakhwenkwe ke ayathanda ufikisa kade umntana by the thirteen akakakafikisi. Mhlawumbi fourteen fifteen kungona baqalayo abazi-boys but girls eleven twelve thirteen those are the ages osaphowuza ubana uyancokola nabo ngokwabelana kwesondo.

Ngokucinga kwam ewe ndicinga ukuba ulutsha lufundiswe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa because ngoku asisaboni laa nto ye-teenage pregnancy. It was yayinintsi kudala but ngoku ayisekho. So I think ewe ulutsha lufundisiwe kakuhle ngeendlela zokuthintela ukukhulelwa and ke ngoku bayaya ekliniki bahlabe neenaliti.

I think kutheni i-mental health is still a taboo kubantu abantsundu it's because of spiritualiity. There's a lot of spiritual knowledge that we do not know about abantu who suffer from mental health, I think.

Well, ndicinga into kuba urhulumente angancedisa ngokuthi to make sure into yokuba ngabana there is a school in each and every municipality for abantwana who have learning disabilities. And then maybe make ezo zikolo ibe zii-boarding schools so that abantwana bakwazi uhlala phayana during the week and then ke ngoku ngee-weekends can go home ezilalini. So, yha I think urhulumente angancedisa just to make sure ubana zikhona izikolo ezilungiselelwe abantwana who have learning disabilities in each and every municipality in South Africa especially those municipalities ezisemaphandleni like your Eastern Cape.

Well, ixhomekeke into yokuba if une-medical aid or not. If une-medical aid, well, you have a choice ubana ufuna uya kuwuphi na ugqirha but if awuna-medical aid uya kwi-government clinic okanye i-government hospital you don't have a choice ubana uya kowuphi na ugqirha okanye owuphi unesi, wamkela lowo ukhoyo on duty ngelo xesha wena uye kule kliniki okanye esibhedlele.

Yho! I don't think ikhona into enomenza ayeke utshaya because seyikulaa meko akuyo yotshaya ipakethi yonke ngosuku ipakethi ye-twenty yonke ngosuku. So kunganzima kakhulu uba makayeke utshaye. But eyona ndlela mhlawumbi enoba enokwenza uba makayeke lula yinto yokuba ngabana angakwazi ukufikelela lula ecubeni of which loo nto leyo izawuba nzima kakhulu ke ngoku.

Andikava ke ngabantu abasebenzisa amayeza abakhe basebenzisa amayeza angekho semthethweni ubana zeziphi izifo like okanye ii-side effects abano banazo for usebenzisa loo mayeza. Andikadibani nomntu oke wathi, heyi sekhe ndathenga amayeza esitratweni zange ndiwathenge e-pharmacy kwenzeka oku noku noku kum.

Ewe, kubalulekile wonke umntu onentsholongwane kagawulayo atye amachiza akhe, amayeza ii-ARVs zakhe because xana usitya amayeza akho kakuhle uye i-immune system yakho iyanyuka and then ufikelele kwesaa steyiji sika-virally supressed which is wena awukwazi uba ungosulela omnye umntu, even if wabelana ngesondo naloo mntu ngaphandle kwekhondom, awukwazi uba ungamsulela because wena utya amachiza akho kakuhle and ke ngoku i-virus ingu-undetectable apha emzimbeni wakho.

Abantu abangamadoda abasebenzisa eziayini they do tend to suffer from ii-illness zesifuba because of besiya underground beyogrumba igolide or whatever mineral loo mayini iyigrumbayo they do tend to suffer from ii-deseases zesifuba because of ii-fumes abaziphefumlayo phaa ngaphantsi komhlaba. Umqeqeshu angazama umqeshi not umqeqeshi, umqeshi angazama intokuba xana abaqeshi besiya phaa ezi minors zisiya ngaphantsi zibe ne-oxygen zikwazi uphefumla i-oxygen phayana instead of uphefumla le lentuza eza fumes.

Yho, ndowuqala ndibanqande kuqala uba, hayi bo, yekani le nto niyenzayo yiyekeni le nto eniyenzayo irongo irongo le nto niyenzayo. And try ubaxelela ubana mhlawumbi ukhona umntu onosafarisha the same pain lo mntu bamenzayo kwiifemeli zabo. Bangaziva njani if beyenziwa kumntu wakokwabo loo nto leyo. Try to show them how to feel sympathy for another person, uyabo? Yha.

Yho, ndingakhathazeka kancinci because andingomntu o-impatient ndingumntu o-patient, ndiyakwazi ulinda. Ndithandaze qha uba yho ndingalindi ngolu hlobo bona balinde ngalo. That's the only way that I could react to that.

Ewe, I think abantu bayalentuza abantu abanintsi bayayiqonda indlela yokuthatha amayeza ii-ARVs uba zityiwa njani funeka uzitye everyday uyabona, usoloko uyazitya ungadifolthi kuzo. I think abantu abanintsi bayayazi loo nto leyo ba-aware uba zityiwa njani na. They even have ilentuza like bazi-inegreyithe kwi-daily routine yabo uba umntu uzitya ngo-eight azitye ngo-eight .

Yho! Andikhumbuli tu kukho umfundi okwaziyo ukwenza i-first aid mntakabawo, hayi andikhumbuli tu. E-primary nase-high school tu andikhumbuli tu kukho umntu othi or zange kwafika kwa abantu basitreyina uba okay yenziwa ngolu hlobo i-first aid tu tu tu tu tu sana.